OTP, one time password. Ke nomoro ya nako e le nngwe fela e romellwang founung ha o etsa transaction. E netefatsa hore ke wena ya etsang tshebediso eo. E bohlokwa hobane e sireletsa account ya hao, le ho thibela boshodu. Ha o sa e kenye kapa wa e kenya hampe transaction e hloleha.

Insurance ya bophelo ke tumellano pakeng tsa motho le company ya insurance. Moo company e dumellang ho lefa tjhelete e itseng ho ba lelapa kapa ba hao ba haufi ha o hlokahala. E patala ka tsela e na na, ha motho ya insurance a hlokahala tjhelete e lefellwa bao a ba kgethileng e le ba fumana molemo. Ha maemo a itseng a le teng, tse kang bokudi bo boholo kapa bokgoni bo fellang. Department on policy terms, e patala ha maemo a policy a lateletswe. Mohlala, ho se be le bomenemene, ho be o ntse o lefa dipolokeho tsa kgwedi le kgwedi.

O kopane le tefo ya ho qetela e ngata hobane ke balloon payment. Moo dipatala tsa kgwedi di le nyane empa e qetella ka tefo e le nngwe e kgolo. Botsa morekisi hore ke hobaneng e le ngata hakalo. E kae ka kakaretso? Le hore na o ka e qoba kapa wa kgetha kemiso e fapaneng.

Ee, insurance e ka qhekella ka ho se hlalose hantle dintho tseo leano le sa di akaretsa, exclusions. Ha o sa di utlwisisi, botsa ka ho toba pele o sign-a le ho bala leano ka hloko.

Nkgono ha motho a ya naheng e nngwe. O hloka ho tjhentjha tjhelete ya hae hore e sebetse ka moo. Ka mohlala, ha ba le Mozambique ba hloka ho fetola tjhelete ya maluti kapa diranta hore ebe e leng tjhelete ya teng. Ha ba tjhentjha tjhelete sekgahla sa phapanyetsano ke sona se laolang hore ba fumana bokae ka tjhelete eo ba e fang. Ha se kga, ha sekgehla se le molemo ho bona re fumana e ngata ka tjhelete e nyane. Ke ka hoo ba ka bonang tjhelete e se e le ngata ha ba e tjhentjha. Ka bokgutshwanyane, ke phapang ya boleng ba tjhelete ya rona le mo le ya Mozambique. E entseng hore ba fumane tjhelete e ngata moo.

Mmangwane forex ke kgutsufatso ya Foreign Exchange e bolelang mmaraka wa phapanyetsano ya tjhelete ya dinaha tse fapaneng. Ke moo tjhelete ya lefatshe le leng e fetohang hoba ya lefatshe le leng. Ho tjhentjhana jwalo ka ha o ka fetola maluti hore ebe ya China. Ke nnete hore ba bang ba sebedisa forex ho etsa ditlolo tsa molao kapa boshodu. Empa forex ka boyona ha se botsotsi. Ke mmaraka o mola omo sebediswang ke dibanka, bahwebi, bo rakgwebo le batsamaisi ho tjhentjhana tjhelete.

Ho thibela ho kwalwa ha account ya cheque, tsepamisa maikutlo ho bolela banka ka maemo a moputso wa hao. Boloka tjhelete e lekaneng account-eng. Sebedisa account ya polokelo ho tshehetsa. Sheba account kgafetsa. Kopa mofuta wa account o nang le ditjheho tse tlase.

Batho ba bangata ba rata nako ya dikadimo e be six ho isa ho twenty-six kgwedi. Hobane dipatala tsa kgwedi di ba bobebe. O una, o una molemo ha o batla ho lefa ka bonolo. Empa o qetella o lefa tjhelete e ngata ka baka la tjhelete ya tjhelete interest. Ho bohlokwa ho lekanya bokgoni ba hao ba ho lefa.

Ha o reka ntlo ka lekgetlo la pele, banka e hlahloba tse latelang pele e ka o fa kadimo. Moputso wa hao, mokgwa wa hao wa ho lefa dikoloto, dikoloto tseo o seng o na le tsona, bongata ba tjhelete eo oe batlang, mosebetsi wa hao. Qetello, banka e batla ho bona ho tshepeha le ho kgona ho lefa kadimo ka nako. Ka hoo, ka hoo, tlhahiso leseding ya ditjhelete tsa hao e bohlokwa haholo.

Ke ka mo eletsa hore a bule account e tsamaisanang le maemo a hae a ditjhelete. Haeba o sa fumane moputso ka mehla, ke tla mo eletsa account ya polokeho saving account. E nang le ditjheho tse tlase kapa tse senang ditjheho. Haeba o fumana moputso ka mehla. Ke tla mo eletsa account ya cheque, cheque account. E loketsweng ho amohela moputso le ho lefa ditshenyehelo tsa letsatsi le letsatsi. Ke tla mo ke tla boela ke mo eletsa hore a bapise ditlhahiso tsa dibanka tse fapaneng. Mme a shebe ditjheho tsa kgwedi le kgwedi. Dintlha tse amanang le ho lefa ka tjhelete kapa ka karete. Le menyetla ya meputso kapa meputso e nyane. Interest account-ong ya hae. Qetello, account e ntle ke e dumellanang le ditlhoko tsa hae tsa nnete.